Ndingamxelela ukuba anciphise isantya kuba kaloku isantya esiphezulu siyabulala, singaphela singafiki nakuloo ndawo siya kuyo kwaye ndingamxelela ukuba angabanjwa nobanjwa ngamagosa ezendlela ngenxa yesantya ahamba ngaso.

Ndingabuza kwabakhweli beteksi kwakunye nakumqhubi lo uqhubayo iteksi ukuba yimalini na ukukhwela.

Ndingamxelela ukuba isithuthuthu asikhuselekanga kwaye umntu xa egaxeleke engozini kuba lula ukuba akhawuleze asweleke okanye onzakale kakhulu.

Abantu abaqhuba iiteksi bayabalekisa iimoto, bayama ezindleleni, loo nto ibangela ukuba abanye abaqhubi bezinye iimoto baxabane nabo kuba bona bama endleleni phakathi abayilandeli imithetho yendlela. Loo nto ke ibangela uba abanye abaqhubi babe semngciphekweni wokuba benze iingozi ngenxa yabaqhubi beeteksi. Enye into ebangela uba kungavanwa iba kukukhwelisa abantu, abaqhubi beemoto ezincinci baye bakhwelise abantu. Loo nto ke ibangela ukuba kubekho ingxabano.

Ndingaqinisekisa ukuba imoto isemgangathweni, ndiqinisekise ukuba likhona ivili eli-extra elikhoyo. Ndijonge ukuba iimpepha zemoto ziyayivumela ukuba mayibe sendleleni, ndijonge ukuba mna ezam iimpepha zoqhuba zikhona kwaye zisemthethweni na, kwaye ndiqinisekise ukuba zonke izinto esiza kuzidinga kolu hambo lwethu zonke zikhona.

Ndingaqale ndikhangele ivenkile evulileyo nditshintshe imali okanye xa ndifika erenkini ndicele kwabanye abaqhubi okanye kwabakhweli abakhoyo ukuba banditshintshele imali.

Ndingaqale ndifowunele emsebenzini ndibaxelele ukuba ndizawulibaziseka kuba ibhasi igcwele. Ndilinde enye ke ngoku ibhasi ezawuphinda ifike kuba kaloku kubalulekile uba umntu akhuseleke, neebhasi akumelanga uba zikhwelise abakhweli abangaphaya kwenani elifunekayo ebhasini.

Ingayingxaki kakhulu leyo kuba kaloku inqwelomoya yeyona ikhawuleza ifike apho kuyiwa khona. Ngoku ke abantu bangalibaziseka kakhulu xa inqwelomoya ibambezeleka, bangafika mva kwiindawo abafuna uya kuzo ekubeni ke ngoku bengakwazi nokuthi bakhwele ezinye izithuthi kuba kaloku inqwelomoya yeyona ikhawuleze ifike.

Unoteksi wayemise endleleni ekhwelisa umntu endleleni engamisanga kakuhle, eme kwindawo ekungamiwa kuyo, ngoku ke loo nto yabangela ubana omnye umqhubi wemoto encinci angakwazi ukugqitha. Waye ke wathukisela umqhubi lo wemoto encinci kuba kaloku umqhubi weteksi lo ume endleleni, kuba ngathethwa hayi akasuki.

Hayi, ndiya kube ndiyaxoka uba ndizothi ikhona. Ayikho, ayikho enobangela uba abantu abasuka ngaphesheya baze kuyo, hayi ayikho.

Lalikhe lakhona ke iphulo lezithuthuthu elalikhe lenziwa kodwa ke andiyazi uba laphelela phi. Ezaa zithuthuthu zazinonceda kakhulu ukungena ematyotyombeni apho iindlela zincinci iimoto zingakwazi ufikelela kuzo, zezona bezinonceda. Abantu abakwazi ukufumana iiambulensi kuba kaloku iindlela zincinci kuxinene, kanti elaa phulo lezaa zithuthuthu lalinokusebenza kwiindawo ezifana namatyotyombe kanje. Okanye kwaziwe uba kwakhiwe isakhiwo apho kuzoncedakala khona abantu abakufutshane phaa ematyotyombeni.